Mhaka leyi ya home-based care yi fanerile swinene eka vadyuhari na vatsoniwa, hikuva va kuma rirhandzu na ku seketeriwa eka vanhu va le ka home-based care. Mhaka leyi a yi emahlweni, vanhu va ka home-based care va ya emakaya va ya vadyuhari na vatsoniwa, hikuva va lava ku pfuniwa ka swilo swo tala. Vadyuhari na vatsoniwa i vanhu lava nga swi koteki ku ti endlela swilo swo tala ene ngopfu hi mhaka yo va hlambisa, va va nyika maphilisi, va tlhela va va nyika na swakudya. Mhaka leyi yi fanerile swinene, a yi ye mahlweni yi humelela eka.

Nkoka wa ku vanhu lavakulu va kuma mali ya muholo i ku va mali leyi yi kota ku va hlayisa, va kota ku xava leswi va swi lavaka, va kota ku xava swo dya va kota ku dya hi mali leyi. Vanhu lavakulu i vanhu lava nga va nga ha koteki ku ti tirhela, a va nge he swi koti ku ya mapurasini va ya tirha va ta kuma mali yo dya, va xava swakudya, va hlayisa mindyangu ya vona. Ni vona swi fanerile swinene ku va mfumo wu ya mahlweni yi va nyika mali, yi na nkoka swinene ehenhla ni ka vutomi bya vadyuhari.

Leswi ni nga swi endlaka ku ri vadyuhari va hlayiseka emutini wa mina, ni nga va lavela munhu wo n'wi hlayisa, loyi a nga ta n'wi ongola a vona ku ri u hlayisekile. A n'wi nyika maphilisi, a n'wi nyika swo dya, a tlhela a n'wi hlambisa. Nakambe ndzi nga endla ku ri mudyuhari wa mina a tshama a tsakile, a ni n'wi endlela na laha a nga ta kota ku famba kona, ni chela yo ka ma nga wi, ni ya ni ya n'wi endlela ko mi laha a nga ta fika a a tshamiseke kahle ka wona. Ni tlhela ni n'wi xavela leswi yena a swi rhandzaka a ta kota ku hlayiseka. Ni tlhela ni n'wi xavela na tinguvu leti ti ti ti faneleke ku va a nga ngheniwi hi xirhami.

Eya i swa kahle hikuva vanhu lava pfumalaka a va na matimba ya ku ya ntirhweni, va nge swi koti ku ti tirhela. Ndzi vona swi ri kahle ku va mfumo wu va nyika mali ya mudende. Mfumo a wu yi mahlweni wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende hikuva a va na mali ya ku ti hlayisa hi yona. Vanhu va hlupheka hala handle, a va na mali. Ni vona swi fanerile ku va mfumo wu va nyika mali ya mudende.

Eya, mali ya social grant yi ringanile hikuva ndzi nga kota ku xava swakudya swa swo ringana muti wun'we, ku tlhela ku sala na malinyana leyi ntsongo. Mali leyi I yi nyingi ya kota ku hlayisa vanhu, yi tele swinene. Vanhu va nga kota ku va va tikuma va hlayisekile hi mhaka ya yona.

Matikoxikaya va kota ku phakela vukorhokeri bya kahle hikuva loko u ya eka byona, wa kota ku kumbe u kume u vuvabyi bya wena va kota ku ku pfuna hi byona. Va kota ku ku nyika maphilisi u muka u ri kahle, u muka u u hlamuselekile eka vuvabyi bya wena lebyi a byi ku khomile.

Mfumo wu fanele ku tatisa vaongori eka swibedhlele swa le matikoxikaya, mfumo u fanekele u aka swibedhlele swo tala ematikoxikaya. Hikuva ekaya u kuma ku ri na xibedhlele xin'we, vanhu va fanekele hinkwavo va ya eka xona. Mfumo a yi engeteli swibedhlele yi engetela na vanhu lava tirhaka ematikoxikaya leswaku vanhu va ta kota ku fikelela vukorhokeri lebyinene bya swa rihanyo ra vona. Nakambe va fanekele va thola a madokodela hikuva etitliliniki to tala madokodela a ma kona, ku na tinese ntsena.

Nkoka wa ti-mobile clinics i ku va vanhu vanhu vanhu lava vabyaka va ta kota ku fikelela vukorhokeri bya rihanyo ra vona hi le kusuhani. Hikuva titliniki ti le kule swinene kambe loko va veke ti-mobile clinics vanhu va kota ku fikelela hi le kusuhani ku va va ya twisisa kahle hi swa rihanyo ra vona. Loko loko ku nga ri na ti-mobile clinic, van'wana vanhu a va nge swi koti ku ya etliliniki hikuva yi le kule. U kuma munhu a vabya hi milenge a fanekele a ya etliliniki ya le kule, a nge fiki. Kambe loko ku ri na ti-mobile clinic sweswo swi endla swi va swi hetisekeke, va hatla va fika, va hatla va pfuneka.

I mhaka ya kahle ku va vanhu va le matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhani hikuva, loko va vabya va ta ya eka eka vanhu lava va le kusuhana va ya kota ku twisisa hi ta rihanyo ra vona. Ku va titliliniki ti ri kusuhana swi ta pfuna vaakatiko swinene hikuva va nge he lolohi ku ya etliliniki, va ya twa hi ta rihanyo ra vona. Van'wani va vabya va ni mavabyi lawa ma nga holiki, lama ma lavaka ku va kuma mimirhi yo karhi n'hweti yin'wana na yin'wana. Kambe a va swi koti ku ma landza maphilisi lawa hikuva ya le kule, a va koti ku fikelela.

ambulanse ni nga n'wi nyika mati lawa yo kufumela, loko yi karhi yi nga fiki ndzi nga kombela vamakhelwani ku va va n'wi layicha va n'wi yisa exibedhlele. Kumbe mina ni n'wi teka ni n'wi bebula ni n'wi yisa exibedhlele. Hi nga fika, kumbe hi n'wi yisa etliliniki laha ku nga kusuhana kona, hi ya kombela kona ku pfuniwa.

Lexi endlaka ku ri swi hlwela ku fika i ku ri timovha ta le ka mfumo i ti ntsongo swinene, a ti koti ku ku fikelela swilo swa vanhu hinkwavo. U kuma ku ri ku na tinghozi to tala, movha yi ta hlwela ku fika laha ku nga na nghozi kona emagondzweni. Kumbe loko va hlwela ku fika hi loko va va va nga tivi ku ri nghozi leyi va i ri le kwini kahlekahle, kumbe va va va yimele timovha leti nga huma ku ti vuya va ta kota ku ya hi tona kwalaho enghozini. Va va va yimele na vanhu tinese kumbe ti-doctor, leyi va fanekele va famba na yona.

U fanele ku vulavula na ti-professional leti ti nga swi dyondzela ku va va khansela vanhu va va byela hi HIV and AIDS. Vanhu va fanekele ku byeriwa va landzelela etliliniki ti kona ti ti kona lava vulavulaka na vanhu lava nga na HIV and AIDS. Vhiki rin'wana na rin'wana va byeriwa ku ri va fanekele va amukela naswona va ta amukela njhani. Ku na ti-professional leti va va va va vulavulaka na tona.

I ku kayivela ka vatirhi etitliliniki kumbe endhawini ya ya vatshunguri hikuva, loko vatirhi va ri vantsongo vanhu va nge koti ku kuma leswi va va nga tela swona etliliniki. Va nge ti kumi tinhlamulo kumbe va nge ku kumi ku tshunguriwa. Hikuva loko vanhu va tele etliliniki, vaongori va ri vatsongo, vanhu swi ta teka nkarhi ku ri va pfuneka. Van'wani va ta hetelela va tlherile va ku va vuya mundzuku, va famba va nga pfunekangi. Loko va vuya mundzuku ku ve titliliniki ta kona ti le kule, vanhu van'wana va hela matimba va nga ha vuyi. I swa nkoka ku va vatshunguri va va va va tele etitliliniki va nga kayiveli.